Thekenoloji e e golang e manontlhotlho tota, e ka kgona go fitlhelela digole le batho ba ba sa itekanelang ko ba leng teng. Mme seo se raya gore motho o sa itekanelang o tlhoka thekenoloji kapa smartphone, se e leng gore a ka kgona go ikgolaganya le dithuto tsa gagwe a ntse a le kwa le ko a leng ko teng or-e lelapeng la gagwe. Seo ke se eleng gore se botlhokwa tota, gonne motho o o ga a tlhoke go tsamaya gore a kgone go kry-a thuto, o tlhoka fela inthanete, a be a kgona go ikgolaganya le dithuto tsa gagwe.

Dikgang tse di seng boammaaruri di ama batho ba ba golo ka tsela e e sa siamang, ka gore ba dumela sengwe le sengwe se ba se utlwang. Mme ga re ka ruta batho ba ba tona, ba ba tsofetseng, gore ba kgone go berekisa thekenoloji, seo se ka ba thusa gore ba kgone go i-kry-ela dikgang tse e leng gore ke tsa boammaaruri.

A teng mafelo a e leng gore ga a dumele batho gore ba ka nna le Wi-Fi, mme seo se thibela batho gore ba kgone go ikgolaganya le se se etsagalang mo lefatsheng. Gone yanong, Wi-Fi ke selo se maleba, se eleng gore mang kapa mang wa setlhoka gore a kgone go itse tsele le tsele tse di diregang mo lefatsheng. Wi-Fi e botlhokwa thata, inthanete botlhokwa thata, motho yo mongwe le o mongwe, tshwanetse a nne le yone mahala. Ga se selo se e leng gore se tshwanetse gore se patelisiwe. Ka seo, ne nka rata go bona inthanete e kry-iwe ke mang kapa mang, go sena gore mang ga kry-e internet connection.

Mafaratlhatlha a a ama batho ka tsela tse di farologaneng. Go na le e leng gore e tlhaba botlhale, mme go na le tse e leng gore di timetsa batho. Ka seo, ne nka rata gore dibaesekopo e nne dibaesekopo tse e leng gore di kgona go ruta batho ka dilo tse di farologaneng, di tlhaba batho botlhale go na le gore e nne tse e leng gore di timetsa batho. Ka seo, ne nka rata go bona dibaesekopo di tlhaba botlhale.

Go na le pharologano e ntsi gareng ga dikgang tse di gatisiwang gantsi mo di kuranteng le dikgang tsa seromamowa, gonne mo seromamoweng bareetsi ba kgona go letsa, mme ba bue le bone ka se e leng gore sa e tsagala. Ba kgona go ikopanya le ba diromamowa mo moweng, ba kgone gore le bone ba utlwiwe gore ba nagana eng ka se e leng gore sa direga mo lefatsheng.

Diteišene tsa seromamowa ke diteišene tse e leng gore di fa batho menyetla ya gore le bone ba ka kgona go ikgolaganya ka mogala wa letheka, ba kgone le bone ba utlwiwe gore ba nagana eng ka seemo se eleng gore se tlabe se gasiwa. Mme dikuranta tsone di fa fela dintlha tse e leng gore ba bona go le maleba gore ba ka di fa. Ka seo, ne ke nagana gore diromamowa ke tsona tse e leng gore di kgona go ikgolaganya le batho ka tsela e maleba.